Motswalle ho ne ho le monate haholo ka letsatsi la ka la lobola. Ho na le dipuisano tse etswang ke batho ba baholo le dintho tseo ba lokelang hore ba dumellane ka tsona kapa ba phehisane ka tsona ka letsatsi lena. Tseo ke sa di tsebeng hobaneneng nnete fela ha wa dumellwa hore o be teng ka moo dipuisanong tseo. Empa ho na le papadi e nngwe e bapalwang eo e neng e mmakaditse. Papadi e ke papadi ya hore bananyana ba mo lapeng ba tla bitswa mme ba ikwahetse ka dikobo, ebe neneng ho botswa banana ba tlileng ho tla nyala hore na ebe makoti wa bona ke o feng. Hae ke fumane papadi enono, kannete e le papadi e monate haholo.

Nakong ya kajeno lebollo ha le sa na, ha le sa na serithi seo, le ne le na le sona pele. Ka baka lenana la hore mesuwe ya kajeno ha e sa le hlwahlwa jwalo ka mesuwe ya pele. Motho o tloha feela a ipatlela tjhelete, ebe o nka bana ba batho. O etsa le dintho tsa sa di tsebeng tsa asa di utlwisising, mme hoo ho baka mafu a batjha ba sa le banyane dilemong hobane motho o tloha a etsa ntho a sa e tsebeng ebile a sa e utlwisising. Mme hoo ho tlositse lebollo serithi haholo fela, mme hoo ho thuntheditse tradition enana ya rona kapa re ka re o thuntheditse moetlo onana wa Sesotho haholo ka baka leno la hore mesuwe ha e sa etsa dintho ka tsela eo ba loketseng ho di etsa ka yona.

Ke nahana hore mofuta ono o kgethilweng wa Aloe, o kgethuwe mohlomong hobane ekaba mofuta o matla ho feta di-aloe tsena tse ding tseo re di tsebang, hape ke nahana hore ke setso. Batho ba baholo ba ile ba dumellana kgale hore ba ka sebedisa mofuta oo wa aloe, e le hobane bona ba tseba mabaka hore na hobaneng mofuta oo wa aloe ele ona o lokelang ho sebediswa bakeng sa ha ho ile ha ba le mafu ho tlosa meya e mebe, ke bona ba tsebang na hobaneng. Batho ba kgale ba ne ba, ke batho ba sa rateng ho hlalosa. Ke batho ba neng ba sa rate ho hlalosa hore na hobaneng ba etsa tse ding tsa dintho mme re le setjhaba se setjha. Ha re tsebe hore na hobaneng tse ding tsa dintho di lokela hore e be tsona tse sebetsang empa ho na le dintho tse ngata tse re ka di sebedisang. Ke nahana fela hore ke seo se etsahalang.